Jwalo ka mosebetsi wa baesekopong. Ke nka eletsa batho ba tlileng ho tlo shebella filimi. Hore ba shebelle filimi ya Shaka Zulu. Lebaka e le hore, batho ba bangata ba batsho ha ba tsebe nalane ya rona ya batho ba batsho. Hore na re tswa kae, re ya kae. Ho kaba monate kapa hwa ba bobebe hore batho bana ng ba shebelle filimi ya setso sa rona. Ho tseba hore ba bang ba batho ba fihlileng pele ka hare ho naha ya rona. Behe sa le ba dula ka hare ho naha ya rona. Ba phetse jwang, ba kopane le ditsietsi tse jwang maphelong a bona, jwalo ka naha. Ho bohlokwa ho tseba setso le botho le botjhaba ba rona jwalo ka ma Afrika Borwa.

Ka nnete batho bana ba di satellite. Ka nnete ba dula ba sebedisa, ba phetapheta difilimi tse nngwe, ba phetapheta. Ka hoo, ho bobebe hore ntlo e nngwe le e nngwe ka hare ho naha, e be le satellite ena e bitswang DSTV explorer. Ka hoo, motho ona o kgona ho sheba motho e mong le mong o kgona ho shebella seo a se batlang ka nako a e batlang. Mme haeba o fetilwe ke nako, o kgona hore record-a sena se ana tlamehile ho se shebella. Mme o tla se shebella ka nako e batlwang ke yena.

Ke nka eletsa motswalle wa ka ho sebedisa company ya pele ka hare ho naha. E ileng ya tla, ka kakanyo ena ya ho sebedisa Wi-Fi. Mme hobaneng ke ka etsa tjena? Lebaka ke hore company ena ke khampani e seng e kgolo ke khampani e tshepahalang. Mme ke khampani e ditjeho tse tlase, tse ka kgonang hore mang le mang ya sebetsang kapa ya fumanang lekeno le lenyane. A ka fihlella kapa a ka kgona ho patala ditshebeletso tsena tsa bona tsa Wi-Fi kgwedi le kgwedi. Ka yona tsela ya kontraka. Kapa motswalle wa ka haeba ke motho ya nang le tjhelete e lekaneng, a sebetsa mosebetsi o bonahalang. A ka reka Wi-Fi ena a qeta ho e patala, ka nako e le nngwe.

Ntho ya pele e ke tlo e etsang ka motho enwa ya re wa hlekefetswa, marangrang kapa ka hara ho internet. Keletso ya ka ya pele ke hore, motho ona a iphapanye ho sebedisa marangrang ka nako e itseng. Mme o tla nne a boele empa ha se a fodile maikutlong. Ke be ke mo eletse ke ho yena, a kopane le batho ba tsebang. E leng batho ba sebetsang ka sena sa ho thiba maikutlo a batho. Jwalo ka di-social worker. Ho mo beha hantle le ho mo tshehetsa ka tsela tsohle tseo ba tsebang hore ba tshwanetse ho mo tshehetsa ka tsona.

Motswalle, e se le nako jwale ke shebile hore batho kapa batjha ba bangata ba etsa tjhelete. Mme ke di influencer marangrang a YouTube. Mme ke bone le wena o motho ya qheketse, ya sebetsang ka bokgabane ho tsena tsa ho ba influencer. Ka hoo, ke kopa o ntsebise o nthuse ho tseba tsela e bobebe ya ho thola batho ba ka latelang, balatedi ba ka channel-eng ya ka ya YouTube. Mme ke kopa meqoqo kapa moqoqo o ka kgahlang balatedi ba ka. Mefuta ya moqoqo e kgahlang, mme e ka thabisang balatedi ba ka hore dinomoro tsa ka tsa balatedi di eketsehe.

Maikutlo aka a nyahama haholo ha ke elellwa hore, bongata ba difilimi tsa rona tsa a mona Afrika Borwa. Batho ba kantle, ha di bapalwe haholo naheng tse kantle. Mme batho ba ka naha tse ding tse kantle, ha ba tsebe hore le rona ka hara naha ya Afrika Borwa re na le di-talent. Mme re na le difilimi tseo e leng tsa rona, tse qoqang ka maphelo a rona tse tsebisang batho ka naha ya rona, ka botjhaba ba rona, le ka setso sa rona. Mme taba ena ha e ndule ka tsela e nepahetseng. Hobane rona re le batho ba Afrika Borwa, ho bapalwa difiliming tsa batho ba kantle, ho feta tsa rona. Mme bona ha hona nako eo ba e fuwang ho shebella difilimi tsa rona. Sena ha se ndule ka tsela e nepahetseng jwalo ka motho wa Afrika Borwa.